Eya, ke se ke tswa ho ja meroho e tswang serapeng sa ka. Ka hanong ka mona o tla utlwa o le monate feela, o bothosela. Empa meroho oe itjallang ona le wa mabenkeleng, ke bona nna o tshwana. Ha ho na le moo feela o fapaneng teng.

Batho ba mahaheng ba ka sebedisa naha ena ya bona e kgolo ba sa e sebediseng, hore ba leme dijo tse fapaneng hore ba kgone hore ba je le metswalle ya bona kapa le ona malapa a bona. Kapo ka ntlha e nngwe re ka e sheba ka hore ba ka nna ba aha, ba aha lebenkele le le leng fela le tla bang thusa hore ba ska tsamaya ditsela tse telele ha ba batla ho reka dintho, ba tle feela haufinyana. Ke dintho tse ka ba thusang haholo tseo. Ho lema kapa ho aha lebenkele.

Dumelang hleng batswadi ba ka. Ke le letseditse hore ke tlo le jwetsa hore kontraka yane ya mmuso e ha sale ntse ke sebeletsa ka thata ke e fumane. Kontraka enana ke e fumane ka hore ke sebetse ka thata, ke sa phomole. Ka hore ke kopantshe dipampitshana tse bontshang hore ke ikemiseditse eng? E le hore le kgwebo ya ka ke eng? E le hore e tlo thusa batho ba setjhaba jwang? E le hore re tlo sebedisa bokae? Ele hore re tlo hira basebetsi ba bakae? Yaba ke e fa batho ba mmuso, yaba mmuso wa nkgetha hee hore ba mphe kontraka.

Maqheku a rona ana le tsebo tse ngata ka tsa temo le ka tsa tsohle tsa lefatshe. Re a le hloka hle! Re a tseba hore re tseba haholo, dintho tsa sejwalejwale di teng bo thekenoloji. Empa re hloka lona batho ba baholo hore le re rutise, le re bontshe. Re le hloka hobane tsebo ya lona ke e fetang dintho tsohle tse mona lefatsheng. Le re rute feela ka hore re leme jwang? Neng? Lefatsheng le jwang? Re lebohile.

Dimela tse ke ka buang ka tsona hape tse melang ka tlasa mobu. Ke ka bua ka eiye, ke ka bua le ka beetroot-u. Di re thusa tsena tse ke di bitsang di re thusa haholo ka ho hlwekisa madi a rona jwalo re le batho. Ebile ha madi a rona a fedile, e thusa maphelo a rona haholo.

Tjhisi e theko e hodimo ke hobane, ke sejo se seng se tlamehileng hore se sebetswe hore se be ntho ena eleng yona. Re hopole hape hore ha e hlahe feela e se le jwalo, se le tjhisi. E qala hape hore, e qala ebe lebeseng, ha qeta e be sebetswa. Ka mora moo, ke hona eka ba tjhisi. Ka lebaka leo ke lona le etsang hore e be thekong e hodimo hakana.

Mobu wa hao ke ntho o tlameileng oe hlokomele haholo ha ebe o batla ho qala ho jala. O tlamehile o tsute dijalo tse di tlabe di hlahile moo. Empa dijalo tse hlaha hore o kgone ho etsetsa sebaka sa hore metsi a kgone ho fihlella ho dijalo tsa hao tse tshwanang jwalo ka bo tamati le tsena tse fapaneng tse tla be o kgethile hore o di jale.

Ha se tse ngata tse ke ka di bua kapo ke di hlalose ka dimela tse nang le tjhefo. Empa e ke ka buang ka yona ke e tjhefo. Ke ne kena le motswalle ya kileng ya ja palesa enana. Yaba motswalle o ya kula, o kula ntho e thata. Ha fihla ba mo thusa, ngaka a bolela hore tjhe mmanyeo eo o e jeleng yona ena le tjhefu. Yaba re tla tseba jwalo hore ha se selemo se ka jewang.

Ke dumellana le ketso ya dihwai tsa rona haholo hore di bele sebaka sa polokelo ya peo polasing tsa bona. Ha ebe ene se ka bona ka hore ba etse jwalo, ho tlamehile dijalo tsena di re lahlehetswe.

Ke nahana hore ke pono e ntle hore naha enana e nkilweng ka ho qhekanyetswa ha batho, e kgutlisetswe ho banga ba yona. Jwalo ka batho ba nketsweng naha, ha hona moo ba dulang teng, ba tletse naha, ha bana moo ba ka reng ke ba ha bona. Tjhehe, ha ba kgutlisitswe naha ya bona, ba kgone ho jala, ba kgone ho dula, ba kgone le ho aha metse, le hore ba hodise malapa a bona.

Afrika Borwa ena le melao hore basebetsi ba tshwanetse ba tshwarwe jwang dipolasing ntate. Melao enana ha ene e beuwa, ene e etsetswa hore bo rapolasi ba se ke ba kgona hore ba hlekefetse basebetsi dipolasing. E etseditswe hore e ba tshireletse, le hape e tshireletse le ditjhelete tsa bona hore ba kgone ho patalwa hantle, ba se ka patalwa tjhelete e nyenyane. Le hore diura tsa bona tse ba di sebetsang mosebetsing, e ska ba tse tlolelang.

Mme o ile a fihla lapeng a nhlalosetsa ka botlalo hore ekare ba tla lahlehelwa ke mesebetsi ya bona hobane bo rapolasi ba fumane metjhini e ba etsetsang mesebetsi. Re ile ra kopa rapolasi, ra kgumama ka mangwele, ra mo bolella hore, eya ke nnete hore metjhini enana e ka etsa mosebetsi wa batho ba bangata o le mong empa ha se motho, le hape e qeta mesebetsi ya rona. Re mo bolella hore ha ebe mesebetsi e nkuwa ke motjhini, a ka re nahanele hore bana malapeng a tlo ja eng?

Setjhaba ho tlamehile se sebedisane mmoho, se thusane hore ba hlokomele serapa senana sa bona senang le dijalo hore dijalo tsa bona di ska kgona ho shwa. Ebile ba tswele pele ba ntse ba fumana dijo ho tsona dijalo tsena tsa bona hore ba kgone ho lo di rekisa dimmarakeng.